Lokho kungasiza abafundi ngokwazi ukuthi iy'nkundla zokuxhumana zokudlala, phecelezi online gaming, zingabasiza kanjani ukuba bekwazi ukuqeqeshana namanye amazwe, besebenzisa i-inthanethi.

Lokho kungakuhle kakhulu ngoba imidlalo muningi yesintu edinga ukuba izingane ziyazi futhi zifunde ngayo. Ingqatho ingazisiza kakhulu izingane ukuba zikwazi ukulolonga umzimba wayo. Kube ushumpu, ushumpu nawo ungumdlalo odlalwa abafundi kanye nezingane ukulolonga umzimba wabo. Kubalulekile kakhulu ukuthi imizimba yezingane ihlale iphephile futhi inomsoco.

Lokho kungenza ngizizwe ngiphansi, ngizizwe ngihluleka ukuwinisa abangani bami noma ukuphumelelisa abangani bami, abasuke bekhona ukusaphotha mina kodwa-ke ukufeyila kungezinye izindlela zokufunda ukuya phambili, hhayi ngaso sonke isikhathi kodwa-ke kuyalehlisa izinga ozizwa ngalo nabangani bakho abakubuka ngayo.

Abafundi kanye nothisha. Othisha ibona ekumele bezimisele ekutheni ababheki isimo nhlalo sengane kepha bayibuka indlela esiqeqesha ngayo noma eqeqesheke ngayo kwimidlalo eyahlukahlukene ngoba kuyenzeka uphume esimeni esingesihle senhlalo kodwa ukwazi ukwenza imidlalo eminingi futhi eyahlukahlukene ngendlela efanele. Ngakho-ke, othisha ibona ekumele beqinisekise ukuba ingane iyakwazi yini ukumelana nomhlaba.

Lokho kungalungiseka uma bekwazi ukuthi benze imidlalo le, phecelezi online gaming bephinde futhi bethole ithuba lokuphumela ngaphandle beyozilolonga ukuze impilo yomzimba ihlale isezingeni. Bengagcini ngokubuka eskrinini kuphela kodwa-ke beku-practise-e noma beziqeqeshe ngale midlalo abakwazi ukuyenza online.

Likhulu iqhaza, likhulu iqhaza elibanjwa amaqembu ezemidlalo. Amanye amaqembu ayakwazi ukuthi izingane ezibukela kubo, behambe beye ey'koleni noma ey'ndaweni zemidlalo la kudlala khona iy'kole, bebheke amakhono asemancane, bewathathe bewakhulise kanye kanye neqembu, lokho kulusizo olukhulu eqembini kanye nasesikoleni kanye nokuveza amakhono asemancane ezingane ezisesesikoleni.

Okungajwayelekile, njengokusebenzisa umakhalekhukhwini wakho, urekhode izwi lakho ulithumele kuma asayimenti ahlukahlukene, ezinye iy'mboni noma ama-companies ayakwazi ukuthi ekukhokhele for lokho. Ziningi ezinye, ungakwazi ukudayisa impahla ngawo umakhalekhukhwini wakho, akusadingi ukuthi uze ube nesitolo sokudayisa impahla ukuze ukwazi ukudayisa impahla kepha ukuxhumana nezindawo namanye ama-companies ahlukahlukene kuyakwazi ukwenzeka ube ungajulukanga nakancane nje.